E ka dira gore go nne le perekisano, mme ba tlhaloganyane botoka, le gore ba thusane ka go siamisa maemo a balwetse le gore ba kgone go refosana mo e leng gore ga ba na kitso.

Ditsela tse di ka 'irang gore go thusane ka go tshegetsana le maikutlo ke gore go nne le botho gareng ga batho ba ba mo setšhabeng, ba kgone go itse gore go na le batho ba e leng gore ga ba itekanela mme .

Ga batho ba tletse ko kokelong, ga gona pabalesego le gore balwetse ba tlhokomelwe ka gonne badiri, ga ba le di-nurse ga ba tlala ka mo gare ga sepetlele gore ba kgone go tlhokomela balwetse botlhe.

Ke ka gonne gantsi dijo tse di rekisiwang kwa sekolong ga di monate, mme di na le dikotla. Gape-gape ke gore bana ka bona ba gatelela ka foo ba bona dijo tsa kwa sekolong di se mo maemong a e leng gore bona ba ka di ja.

O tshwanetse gore fa o founela ba ambulance o ba itsesi gore seemo sa kotsi eo se segolo, ebile mosola wa ambulance ke gore o kgone go fitlhisa baamegi ba kotsi kwa sepetlele ka nako.

Ke dipilisi tse e leng gore kwa bookelong ba go naya tsona gore di fodise bolwetse bo bo rileng mme di o tlholela bolwetse bo bongwe.

Ke akanya gore di a lekana dipalangwa tsa jaana ka gonne go na le dipalangwa tsa go tshwana le bo-Uber, bo-Bolt-e tse di dirang gore go nne moroba gore batho ba e leng gore ga di itekanela ba ka di dirisa.

O tshwanetse go lebelela se o se jang fa o na le mogare wa HIV o tshwanetse go nna o itekanetse mme go ja dijo tse di na leng dikotla mo mmeleng. Fa o ka berekisa dithibelapelegi, o tshwanetse le go tlhokomela gore ke tse fe tse o di berekisang gore di seke di a lwantshana le meriana e leng gore o filwe gore e godise ka mogare o wa HIV.

Ke malwetse a sukiri le malwetse, HIV and AIDS-e ka gonne malwetse a na le gore o ka phela ka ona mme e seng gore ka gonne o tshwere ke malwetse a go tshwana le bo sukiri go fedile for botshelo jwa gago.

Ke nagana gore ke gore ga ba na thuto ka tsa thobalano mme gape ba sa le bannye, batsadi ga ba itse gore bana ba ba a robalana.

Ke malwetse a go tshwana le HIV ka gonne banna ba le bantsi ga ba ithute ka seemo se mme ga ba berekise dikgotlhopo.

Batho ba ba amogelang madi a mannyane ga ba na thuso ya gore ba ka nna le melemo e leng kwa tlhwatlhwa tlase. So puso ka thusa ka go isa melemo ena madi a ko tlase ka gore e thuse ba setšhaba ba nne le pholo mme malwetse a fokotsege.

O ka lemoga ka gore ga o emelela e ga o bone, o ka lemoga ka madi a gago fa o o tsaya ditlhatlhobo. Dikgato tse o ka di tsayang ke gore o ye kwa baoking le kwa tleliniking ba kgone go naya se leng mosola go wena ka o tshwerwe ke mogare wa sukiri.

Batho ba ka sekaseka tsa kalafi le ditirelo tsa kalafi ka kelotlhoko ka go bua le baoki le dingaka tsa bona, ba ye kwa ditleliniking ba ile go kopa thuso mme ba batle thuso kwa bathong ba e leng gore ba ithutile ka seo se se ba tshwereng.

Fa batho ba ka dirisa dikgotlhopo, ba tseya melemo e leng gore e ba neilwe kwa ditleliniking le kwa bookelong ba ka thusega ka go thibela pelegi le go thibela HIV, ba dirise di le di-condom.

Ke metswedi ya go tshwana le mens clinic-e le metswedi ya go tshwana le di-mens forum ko go buiwang ka tse banna ba lemoganeng le tsona 'tsatsi ka 'tsatsi.

Go na le molao o e leng gore o sedimosetsa balwetse le dingaka gore tsotlhe tse di buiwang di sala magareng ga molwetse le ngaka.

Ga gona ka mokgwa o di ba thusang ka gone, kwa sekolong ba ba naya dijo tseno di rileng. Mme ga ngwana ga a sa je mme a gore a na le bolwetse bo bo tlholang ke dijo tseo, ngwana o ga a na dijo.

Bolwetse jwa sukiri o bo lemoga ka fa o na le sukiri ya kwa tlase or kgotsa sukiri ya ko godimo. Mme bo bolokiwa ka tsela tse mmalwa, go na le ba ba dirisang Insulin, ba itlhaba ka Insulin, go na le ba ba newang dijo tse di rileng gore di kgone go lwantsha maemo a bona a sukiri.

Ke go dira melao e e leng gore batho ba ba sa itekanelang mme ba na le bogole ba nne le tlhompho mo bathong le batho ba ba tlhomphe. Gape-gape go diriwe melao e leng gore e netefatsa gore batho ba itse gore le batho ba ba nang le bogole ke batho le bone.

Ke akanya e le ka ntlha ya gore puso ga e fe madi a mantsi go maokelo ka ntlha eno re iphitlhela gore ko maokelong ga gona di-nurse le baoki le dingaka di le dintsi.

Kakanyao ya ka ke gore, puso e ja madi a e leng gore a tshwanetse go ya kwa bathong e thuse batho ka malwetse a bona, ebile ba patele dingaka tse e leng gore di ile go thusa batho ba ka malwetse a bone.

Ke dikgwetlho tsa gore batho ga ba neiwe thuto ka malwetse a a go tshwana le TB kgotsa HIV, mme se se ka diriwang gore go nne le didiriswa tse di lekanyeditsweng, ke gore puso e ise madi kwa di tikologong tse di jalo gore batho ba kgone go rutiwa ka megare le gore ba tshela jang ka yona kgotsa ba ikatosa jang mo ditwatsing tse.

Ke lebogela botshelo ka foo, fa nka pholosiwa ka mo botshelong ke thusegile nka simolola ka go leboga baoki le dingaka, ke be ke tla gore ke leboge puso fa e dirile gore e be go le matshwanedi gore ga ke sa fitlhele pholo kwa sepetlele se se rileng e be ba nkisa ko se e leng gore ke tla fitlhela pholo kwa go sone.